Ee go na le mefuta ya merogo e e sa tlwaelegang thata mo Botswana, le mo mafelong a mangwe. Mme e ka nna molemo mo ditlolong tsa dijo le mo botsogong, jaaka moringa, morogo wa tswai, morogo wa senkgwe jalo le jalo.

Diapole di tlhoka motjheso o motala, diapole di gola sentle mo mafelong a a nang le mariga.

Tsela ya go jala ditamati go simolola ka peo, o jala ka peo dikgwedi tse di nang le letsatsi, mo botswaneng go ka nna phalane go ya go tlhakole.

Go simolola peo, peo ya rooibos e ga golwane ebile e na le palo e e kwa tlase. Dirisa metsi a molelo go rulaganya peo, metsotso e ka nnang thirty, kgotsa e phuthelwe ka tsela go e feta ka metsi a belang. Seno se thusa gore peo e tsale jalo mo dibeeleng tse di nang le mmu o montle o motala.

Ga ena caffeine gotlhelele, ka jalo ga e tsenye le pelo ebile e nonofa mo go lapoloseng maikutlo.

Pula e e kwa tlase ke yone nngwe ya tse balemirui ba rooibos ba ka lebaganeng le tsone. Kgwetlho ya teng, rooibos e ka itshokela kometshana, mme fa pula e le kwa tlase go gaisa tekanyetso setlhare se a swaba. Tharabololo e ka nna fela go jala ka nako e e siameng, mo go senang dipula tse di kalo-kalo kapa o ka dirisa cover crops go khurumetsa dijalo.

Dipula tse di sa tlhomamang kometsana le ditlhopa tse di feteletseng tsa mogote kgotsa maru.

Botshelo jwa senepe theko ya teng mo mmarakeng, mara wa bone le mo mafelong, a kgakala fa ke ditsela tse dišwa tse di itsegeng le tse di simololang, go amogelwa mo mafelong a mantsi, tse maungo a ka dirisiwang ka tsone.

Go jewa dipanana ngwaga le ngwaga mo lefatsheng. Di ratega ka gonne tumile ka potassium fibre le vitamins. Di mosepele easy to eat, di senang matlalo a thata.

Ditamati ka gonne e dirisiwa mo dijong tse dintsi. Di na le lycopene antioxidant e botlhokwa mo pelong le mo letlalong. Gape ke ditapole ka gonne e ka apewa ka mekgwa ya farologaneng e dira snacks jalo le jalo.

Dithoro le mabele ke karolo ya botlhokwa mo temothuong ya segompieno, le mo thulaganyong ya dijo mo lefatsheng lotlhe. Segolobogolo mo mafelong a tswelelang pele go rulaganya nnyaa dijo tse di nang le boleng jo bo siameng, tse di bolokegang. Mme di itekanetse mo tikologong, se ke seabe se segolo sa dithoro le mabele mo segompieno.

Wine farming ke tiro ya go jala ditlhare tsa morara go dirisa maungo wa tsone mo tlhagisong ya wine. Ee wine ke mme morara ke jalo e e jalwang ka boitseanape mo mafelong a a kgethegileng ka tlhokomelo e e kalo.

Lefelo le le siametseng ke nngwe ya tsone ya bobedi mmu o nonneng kgotsa dipalana. Tharo metsi a lekaneng kgotsa mefuta ya merogo e e siametseng. Tlhano dijana tsa temo kgotsa di dirisiwa.

Go tshegetsa dimela le dibopiwa tsa naga ya fynbos, rooibos ke setlhare se se tlhaga ka tlhago mo fynbos bio. E leng e nngwe ya mefuta ya naga e e nang le diphologolo, le dimela tse di kgethegileng go feta mafelo a mantsi mo lefatsheng.

Ke korong botlhokwa ba yone ke gore e na le carbohydrates, selenium le fibre. E ka jewa e le whole grain kgotsa refined.

Dilo tse o tshwanetseng go di itse pele o ka jala rooibos ya gago, ke go itse fa tikologo e siametse jwalo le mmu.

Ga ena caffeine e humile ka anti oxidant ga e tlhoke manyolo le di pesticides tse dikotsi. E ikamogela mo mafelong a omeletseng.

E dirisiwa mo di nkweng di-cookie, di-muffin le mo dikhekheng jaaka flavouring kgotsa metsi a tsididi a sejalwana.

Merogo e jaaka beetroot spinach carrots le celery, e fetolwa matute a botsogo. E kopangwa le ditlhare kgotsa maungo go dira green smoothie.

Ke ne ke ka simolola ka go reka merogo ya jaaka beetroot-u sepinatšhe, khabetšhe ka ntlha ya gore ke dingwe tsa merogo e e nang le dikotla go di gaisa.

Go dirisa dipalopalo tsa lefatshe le go lekola seemo sa mmu, mongopo le dikokwonyana. Seno se thusa balemirui go itse ka nako tshwaro ya mmu, le go dira tshweetso tse di nepagetseng ka temo.

Motjheso maungo a ratang motjheso o mogolo, maungo a tlhokana le maemo a a rileng a bosa. Mme fa a sa siama ditlhare ga di kitla ditlhaga sentle, kgotsa di ka patelwa go ntsha maungo.

Maungo a na le seabe se segolo mo boitekanelong jwa mmele le mo phetogong ya motho. Ka gonne a na le dikotla, dipholo tse di sireletsang mmele le fibre e e thusang mo tirong ya mala le botsogo jotlhe.

Maungo a na le seabe se se botlhokwa thata mo go tshegetseng ikonomi ya Aforika Borwa. Ka gonne a tlisa letseno le legolo mo temothuong, di kwa ntle le ditlhagiso tsa tiro, segolobogolo mo mafelong a magolo a a lemang.

Merogo ke karolo e botlhokwa thata mo dijong tsa letsatsi le letsatsi. Ka gonne e na le dikotla tse di rotloetsang boitekanelo jwa mmele, go sireletsa megare le go tokafatsa tshegetso ya mala. Mo phepong ya sejo sennye kgotsa ya botsogo, merogo e tshwara jaaka motheo wa dijo tse di itekanetseng.

Merogo ke karolo ya dijalo tse di jewang segolobogolo matlhare, dipudi, ditlhaka le metso ya ditlhare tse di tlisang dikotla, tse di molemo mo mmeleng wa motho.

Ka gonne ga e na caffeine ka tlhago, ka jalo e siametse batho ba ba sa kgoneng go itshokela caffeine, le bana le basadi ba baimana.

Ee rooibos ena le seabe se segolo mo go rotloetseng temothuo e e tswelelang. Le mo go sireletseng tikologo bogolo jang ka ntlha ya ka fa e jalwang ka teng mo mafelong a a ikgethileng. Le mekgwa e e lebaneng le pabalesego ya lefatshe metsi le mefuta ya di tshidi.

Ke ithutile gore rooibos e jalwa ka peo ya yone, ka nako ya selemo kgotsa mariga. E le go e letlelela go mela bonolo, gape e tlhokomela mobu o o nang le le hlabathi le metsi a mannye, mme ga e tlo ke menontsha e mentsi.

Mo go yone yotlhe ya neng a rata go ikapela ke ratile spinach-e le khabetšhe. Ka gonne ke nngwe ya merogo e enang le dikotla tota go di gaisa. Segolo-segolo jang khabetšhe mme tota ke rata spinach-e go le kalo.

Rooibos e na le ditlhopiso tse di tlhomologileng tse di kgaoganyang le mefuta e mengwe ya ditee tsa tlhatsana. Mme seno se dira gore e nne e batliwe thata mo mmarakeng, fa re e bapisa le ditee tse dingwe tse di dirang mo mmeleng, jaaka jalo le jalo re bona pharologano mo tatso, dikotla, tiriso le tshireletso ya mmele.